Inkqubo yeWi-Fi ihamba ngomgama osekelweyo kuquka imali oyibhatalayo ngokuya ubhatala kakhulu nomgama ohanjwa yiWi-Fi apha endlini uyanda nokwanda, uya kufumaniseka apho ibekwe khona itsala kakhulu ngokuya ubhekela usiya kwamanye amagumbi iye icutheka. Ngako ke ihamba ngokomgama nangemali oyibhatalayo, into ekuthiwa zii-MPS ngabula makhumsha.

Ndicinga into okokuba ngokoluvo lwam kunqabe ababhali nabavelisi beemuvi ezo. Ndisithi nje kunqabe ababhali ababhali sinabo apha kule seAfrika uMzantsi Afrika jikelele, unesimbo sokukopa indlela ekubhalwa ngayo kwamanye amazwe aphesheya. Abazi nento yabo abayiqala phantsi bayiqalele ngokwabo ngokunokwabo baze namabali alapha eAfrika aquka iAfrika, uyawufika ke befakelela besenza loo nomgogwana besenza into ekumila buAfrika ibe ixutywe bubuMelika.

Ewe, abantwana abancinane bangasebenzisi ii-smartphones kodwa ke phantsi kweliso lwabazali ngoba kaloku ezi smartphones ziluncedo kakhulu kwiinto ezifana nee-research, abantwana ke basebesebenzisa zona ngoku kweli xesha likhoyo ezikolweni. Kodwa ke kufuneke iliso elibukhali emzalini enze kangangoko umzali ukugada umntwana angafumanisi ekhangela izinto ezingekhoyo kwi-smartphone eso ekuquka into ezimanyukunyezi nezinamanyala.

Ungaphoswa yimiyalezo esuka kumakhasi wezonxibelelwano ekuquka ooFacebook nooWhatsApp azisebenzi ke ezo zinto idatha ingekho kwaye ne-Wi-Fi yakho isendlini. Ngako ke ungaphosakala kakhulu kwimiyalezo ebalulekileyo enothi uyithunyelelwe ngabantu kuquka usapho nomlingani wakho okanye abantwana bakho.

Ividiyo call kaloku bantu abadala yindlela apho ndithi ndithethe nawe ukwelinye icala lelizwe kodwa siyabonana.

Imeko izawube iyamekuza ingapha kwamandla am ayikho into endinoyenza kuba kaloku ibekiwe umgaqo woba amakhasi athile ezonxibelelwano awasebenzi kwiWi-Fi leyo yethala lencwadi banezizathu zabo ke bona abazaziyo.

Iidatha endiye ndizisebenzise ngenyanga ndiye ndithenge idatha zekhulu ukuya kumakhulu amabini, eyona nto indityela idatha likhasi lezonxibelelwano ekuthiwa nguFacebook kunye noTikTok.

Isinceda kakhulu into yoba kubekho ezi app zowuba sikwazi ukuthumela imiyalezo ebantwini, ngoba kaloku nasemisebenzini sesisebenzisa yona ngoku ukuthumela imiyalezo, ayiseyiyo laa nto yexesha lakudala yobhala iincwadi okanye usebenzise umxeba ukufowuna. Ngoku izinto sezilula kakhulu uyakwazi uthumela uthumela kunye neefoto uthumela umculo uthumela zonke izinto ebantwini.

Kweli xesha likhoyo sesisinezinto ekuthiwa ngooNetflix nooShowmax noo-DSTV streams, zizinto ke ezo ungakwazi uzifaka apha kuwe efowunini uba unayo idatha okanye iWi-Fi. Ndiyakwazi udawunlowuda kwakuzo ukwenzela ubukele kwixesha elizayo xa unomdla wobukela okanye ukufumane ixesha lobukela, ungabukela useteksini, ungabukela usemotweni yakho, ungabukela usemsebenzini, ungabukela naphi na apha kuwe efowunini.

Ndingathatha zonke iinto abazisebenzisayo ungena kwii-social medias ezo, uqala kwiifowuni ndicime iWi-Fi, ndicime umabonakude ndibakhuthaze into okokuba bahambe bayodlala iinto zemidlalo emabaleni.

Ndingathi mna bayazama kancikane kodwa ngoba lowo uthe wafumaniseka enabo ubugwenxa umthetho uyakwazi umgweba umbambe. Ngako ke nguloo kancinane ndithetha ngayo lowo bayazama ukhona unako nako abawenzayo, mhlawumbi ke ingaba awanelanga kodwa ke bayazama.